Ya gaetsho, puo ya gaetsho ke Setswana ebile ke akanya gore puo ya gaetsho ya Setswana e bonola thata go ithuta yone ka gore e tlhalosa ka mokgwa o o bonolo. Sengwe le sengwe se o se buang ka puo ya Setswana se a itlhalosa. Ga go tlhokege gore go nne le motho o a ka go tolokelang selo se o tla bo o se rutiwa ka puo ya Setswana.

Diaparo tse di apariwang mo setsong sa rona di akaretsa yalo khiba, tjale, ebile mo setsong sa rona go apariwa makgabe, seope le tshega, ebile ke tsone bokao bo eleng gore ke jwa diaparo tsa setso sa rona sa Setswana.

ga go phoso ga motho a tsenela tiro e leng ya setso mme a sa batle go setso ka gore go dilo di le dintsi tse ithutang mo tirong, mme fela dijo tse di tla be di le teng tsa setso, e tla be ele dijo morago ga tiro ewa e sena go direga mme dijo tseo di tla ka nako e leng gore go a bo go feditswe. Motho owa o tla kgona go ithutha go ungwelwa mo setsong se se tlabe se diriwa ka tiro e tla be e le teng ka nako eo.

Ke akanya gore se kopanya batho ka tsela ya gore batho ba be ba tswa ko mafelong a farologaneng mme ba kopana mo lefelong le le nosi ka nako e le nosi mme ba kopanisiwa ke selo se le nosi se e leng gore ya be ele go tla go besa nama mo lefelong leo.

Ke rata mogodu ka bogobe. lebaka la gore ke be ke rata mogodu ka bogobe, ke gore ke dijo tse e leng gore di monate thata ebile ga di batle dilo tse dintsi ga o di apaya.

Basadi ba nna le seabe mo dipuisanong tsa lobola mme e tshwanetse go nna basadi ba malapa, e le basadi ba ba nyetsweng e se mosadi o mongwe le o mongwe o tsayang karolo mo dipuisanong.

Go tshela mo setšhabeng se se nang le ditso tse di farologaneng, go ama thata tsela e e leng gore batho ba itira ka yone ka gore ga go na le motho o dirang sengwe ka tsela e e sa siamang, selo sewa se tsewa jaaka setso se eleng gore motho o tswa ko go sone gore batho bao ba dira selo seo ba botlhe ba ntse jalo, e nna kakaretso. Ka jaalo ga go ntse yalo go tlile gote batho ba setso se se ba dira selo sa go nna jaana ka mofuta o sa siamang go ya go motho wa setso sa gagwe mme seo se na le go batla diphapang magareng ga ditso tse di farologaneng.

Ke akanya gore ke selo se e leng gore se siame ebile se sentle fela fa basadi o ba ka tsaya tsia tsela e ba tshwanetseng go apara le go itse setso sa bone ka teng.

Ko sekolong sa setso o tshwanetse ke go ya o na le dingwaga di le lesome le borobedi, ebile lebaka la gore o tshwanetse go ya koo ka dingwaga tseo ke gore o a be o nale maikarabelo a go ka itse gore ke eng se se phoso ebile teng se se phoso se o sa tshwannang le se o tshwanetseng go se dira

Ke kile ka tsenela setlhopha sa go ithuta mmino wa Setswana ebile maitemogelo a ke nnileng le one ne e le maitemogelo a go ga ntse o tsamaya o bina mmino wa rona wa Setswana, o ithuta ditso tse dingwe tse e leng gore di teng mo setsong tsa rona ka tsone ka gore re le Batswana ga re dire dilo ka tsela e le nngwe, feela re dira dilo tse dingwe ka tsela e e farologaneng ebile ke ne ke rata mmino wa thata mo Setswaneng.

Meletlo e tshwarwang ya setso, e na le seabe se se tseneletseng thata ka go ruta bana go nna basadi le go itse, le go itlotla ka tsela e e leng gore ba tshwanetse go nna basadi ba ba jang mo isagong ebile ba tshwanetse go tlotla bosadi jwa bone ka tsela e ntseng yang. Dilo tse di diriwang ko meletlong awa, ke go ruta makgarejana le go ba neela tshedimosetso ya bosadi ka tsela e e maleba.

Gore motho o kgone go nna morekisi go tlhokagala gore ya be le ngaka kgotsa ya be letsogo la kgosi ebile wa baana le kitso e e tseneletseng ya go rupisa ebile wa baana le kitso e nngwe e e tseneletseng ya Setswana.

tse di farologaneng di dirisa dijo ka tiro ya gore go le gantsi o ka fitlhela go na le nama ya kgomo go na le bogobe. Ke dilo tse e leng gore di a be di diretswe go ka jewa ko losong lwa moswi ka nako ewa ebile ga go sepe se se manontlhotlho se se tshwanetseng go boniwa moo, go nna karolo ya dijo tseo ka nako eo ya leso leo